Ndingambuza okokuqala ukuba uzoyenza ntoni le mali, emva koko ndimbuze nokuba uzoyibhatala ngantoni ngoba akasebenzi. Ngoba ukuboleka imali emntwini ungazuyibuyisa akusiyinto elungileyo, kodwa ke xa kufumaniseka ukuba yinto engxamisekileyo ayidingi mali engako ndingakwazi ukumnceda.

Ndiziva kabuhlungu kakhulu ngento yokuba i-credit score yam isezantsi kakhulu, ngaloo ndlela andizukwazi ukufumana le mvume yesi sicelo ngoba bendifuna ukufumana le mali ukuze ndizokwazi ukuncedisa umama kwiindleko zakhe zempilo zasesibhedlele. Intliziyo yam ibuhlungu ndixhalabile, ngizizwa, ndiziva ndiphantsi kakhulu andiboni ukuba lukhona olunye uncedo endizobuya ndilufumane ngoba besendithembele kwesi sicelo.

Bendizovuya kakhulu ukuba ibiyilento bendiyilindele ngoba bendizokwazi ukufaka esi sicelo sokonga isivuno esikhulu semali. Ndaze ukuba emveni kweminyaka, noba mithathu okanye mihlanu, ndizokwazi ukufamana imali yam sele yandile.

Ikhadi ledebhithi liyanceda xa umntu efuna ukuthenga izinto ezitolo uyakwazi ukulisebenzisa. Kanti naxa efuna ukubhatala umntu osebenzisa enye iakhawunti angakwazi ukumthumelela imali esebenzisa imali ekwi-debit card yakhe.

Kuyingenelo kakhulu ukuba nomasingcwabisane ngoba xa kwenzeka kusweleka ilungu lasekhaya ndiyakwazi ukufowunela lo masingcwabisane ndimazise ngokundehleleyo ukuze bakwazi ukundinceda ndikwazi ukungcwaba lo mntu ndingakhange ndisebenzise imali eninzi ngoba bengiloko ndibhatala inyanga nenyanga. Ngizokwazi ke bamthathe bamse emakhazini bazokwazi ukulungiselela ke ne-payment xa ikhona ndize ndikwazi ukumngcwaba kakuhle futhi ihlisa noxinezeleko kum mna ndiswelekelweyo.

Dadewethu andiyiva kakuhle le khampani ngoba inyaniso isekutheni akekho umntu ongarhola engakhange enze nto. Ngoba xa bekuxelela ukuba uzorhola uhleli ekhaya bayakuqhatha futhi ke okwesibini kuzofuneka ukhuphe imali ukuze ukwazi ukufumana le mali le. Emveni kokuba uyikhuphile xa sele bengakubhatali kufana nokuthi yilahleko kuwe iphinde ibe yilahleko nakula bantu ubafakileyo abathathu.

Ndithanda , ndisebenzisa iTymeBank. Ndithanda ukusebenzisa le app ukuze ndithenge i-airtime ndithenge nedatha, ndiphinde ndithande ne-One GoalSave, le endinceda ukuba ndikwazi ukuseyiva imali. Uqala ukuseyiva kwi-ten randi ukunyuka uya phezulu and ine-interest eninzi kakhulu. Ndiyakwazi ukuthi emva kwe-six months ndifumane imali ebonakalayo.

Mntakwethu, ndiyakuvuyela ngokucinga ngokuzifunela ikhaya ingakumbi xa unabantwana iza kunceda loo nto na xa ungasekho abantwana bazawuba nendawo abazoyibiza ikhaya labo. Kanti okunye iza kunceda nasekubeni ungasarenti, ngoba uzawube ukhipha umali urenta kanti le mali ubuzoyisebenzisa ekubeni uthenge ikhaya lakho. Ndiyakuvuyela kakhulu ngokuba uye wacingisisa ngesi sigqibo futhi ndithi wenze kakuhle kakhulu ngoba noma kuyenzeka ungabikho kusasa, abantwana banendawo yokufihla intloko.

Ndingamxelela umntakwethu ukuba angaxhalabi, uthweso lwezidanga uzokwazi, emva koko ndihambe ndiyokwenza i-loan ukuze sikwazi ukubhatala ityala lesikolo. Xa sesikwazile ukulibhatala elo tyala uzokwazi ukuba ahambe aye so lwezidanga.